Hona ke hona ho bontshang bohlokwa ba dikamano maphelong a rona. Bophelo ba mona ditoropong bona, ke nnete bo fetohile haholo ho motho o ka beng wa robala ka tlala. Hobane jwale moahisani wa ka letsohong le letshehadi kapa yena wa letona bale babedi obka fumana hore ha ba teng, kapa ha ba utlwile ha o zama hore o ba bitse. Hona ke hona ho etsang hore re qetelle re bana le lehloyo le le kana kana, ke ho qeta nako e telele re sa bonane mme le ho hloka di kamano le baahisane ba rona. Toropong ha o sena fuwa sukiri kapa lona letswai le yona phofo eo ke taba ya hao. Eo ke bothata ba hao ha ho mo moahisane a kenang kapa a ka o thusang ka teng. Le ha fela a na le hona.

Ho tseba ho pheha dijo tsa setso ka tsela ya setso ho bohlokwa haholo ho nna. Ke bona e le yona tsela e atometse haholo ho rona Ma-Afrika. Hore re ka kgona hore re bue le batho ba bo rona ba seng ba ithobaletse boroko ba ho qetela. Setso ke sona se re kopanyang le badimo ba rona, mme ke sona se re etsang batho bao re leng bona kajeno. Ho a hlokeha hore ka nako e ngwe re tlohele hoja dijo tsa makgoweng, mme re je dijo tsa rona tsa setso. Hore motho le motho a kgone hore a ikhopole hore ke yena mang, wa hokae, mme le seo a se batlang lefatsheng ke sefe. Ka ha re bona hore matsatsing a jwale, technology e nkile lefatshe, bonyane boo re ka bo etsang ke hore re dule re babatsa setso sa rona.

Nna ke bona ele taba ya hore batho ha ba na tlhakisetso e nepahetseng kapa e otlolohileng hore na setsi sa setjhaba se bohlokwa ka eng ho bona. Batho ba bangata ba bona ditsi tsa setjhaba e le dikopano kapo ke tla re tsona di kgobokano fela tsa moo hopepeswang ditaba tse sa ba ameng, empa basa botse molemo le boleng ba tsona ditsi tse hore na ekaba di ka ba tswela molemo ka tsela efe. Ho bohlokwa haholo hore jwale ka baahi re tsebe, mme re tsamaye le tsona ditsi tsena tsa setjhaba hore re kgone ho re itlwaetse, mme re kgone ho tseba hore mmuso wa rona o nka bohato bo yang hokae, re seke ra sala re make tse.

Molemo wa ho rua diphoofolo ka lapeng ke hona hore o siele bana ba hao lefa haebe o le motho ya leng kgwebong ya tsona tseo tsa temo. Nna ke tshaba diphoofolo tse ruileng ka lapeng jwale ka di phoofolo tse kang ntja, dikgoho le ona makganse le dikgomo. Ke bona e le tsona tse kareng nna kea di tshaba, hobane ke motho ya tshabang diphoofolo tse nang le masiba. Empa ha e le kgomo yona, ke tshaba mahlo a teng, ke bona ekare e tla tloha e nkelekisa. Dijo ke nka ja tsa nku le kgomo. Tsena tse ding ha ke di thabele ka ha ke utlwa e kareng di na le botalanyana ka hare ha di pheilwe, mme ke batla tsa shopong.

Helang Lerato motswalle waka e kaba nna keo tsebisitse hore Thato wa nyalwa? Helang, wa tseba ka nnete Thato o se a hodile. Ho e bile a bonang hore a ka be a nyala. Empa hee ke ne ke ke ne ke batla ho bua le wena ka taba ya dijo. Mosadi ke ne ke bona hole betere hore ke iphehele tsona dijo tsena mme ke sebedise tsona dipitsa tsa fatshe. Ke batla hore bo nama kapa tsona di-rice le dipapa di phehelwe fatshe ka dintho tsane ka dipitsa tsane tse kgolo tsa bo mmadikotwana. Mme ha ele tsena tse ding tsona tse kareng bo setampo le tsona di salad di tla etswa ka tlung he ha hona bothata. Ho bohlokwa haholo ho nna hore ka lenyalo la ngwana ka Thato dintho be di etswa ka tsela ya setso, e leng yona tsela eo re hodisitsweng ka yona.

Mafahla ho ya ka nna ke motho ya le mong, empa ba lokela ba lokela ho tshwarwa jwalo ka batho ba babedi ka ha o mong le o mong ana le bophelo ba hae le lebitso la hae, mme a ikemetse. Ee tsela ya ho thobelwa yona ke a e utlwisisa, mme ke dumellana le yona ka ha e le sona setso seo re hotseng ka sona. Le ha fela re sa tsebe molemo wa yona, empa ke bona ekare e ka thusa haholo . Re mafahla ke phela le ona, empa a sale manyenyana haholo dilemong. Ha ele taba ya ho kenya ngwana mokoting yona, ka nnete ha kena tsebo hore na ekaba mo lefahla lena le ntseng le phela le tswa le kula kapa na ha le kule na.